Nkoka wa ku va ndzi tshama na vakokwana wa wena i ku va ndzi tiva ndhavuko, va ni vutomi na ku tiva laha ndzi humaka kona.

Ndzi nga tsakela ku teka munhu loyi a humaka ka ndhavuko wa maZulu. Hikuva ni twa ngaku maTsonga na maZulu ndhavuko ya vona ya fambisana, a wu hambaneli kule.

Mintlhotlho leyi vatekani va humaka eka mindhavuko yo hambana leyikulu i ririmi, na maendlelo ya swilo. Hikuva maendlelo ya hina ya hambanile yo endla swilo na swakudya, a hi dyi swakudya swo fana swa ndhavuko wun'we.

I ku tiva ngopfu ndhavuko wa vona na ku dyondza maendlelo ya vona ya swilo na ku hambana ka hina. Ndzi tiva ku ri i yini lexi ndzi fanele ku xi endla na ku i yini xo ka xi nga fanelangi ku xi endla, va nga ta ka va nga xi amukeli.

Swakudya swa ndhavuko swi na nkoka swinene. Swi na nkoka na ku vantshwa va tiva ku sweka, va dyondzisiwa ku sweka swakudya swa ndhavuko. Hikuva swakudya swa ndhavuko hi swona swi hi kombaka laha hi humaka kona. Na vona va ta kota ku dyondzisa van'wani lava taka endzhaku ka vona, hi hlayisa na ndhavuko wa hina hi wu kurisa.

Ndza pfumela eka swiphemu swa rimbewu eka ku endla mintirho ya le kaya. Hikuva ku na mintirho yin'wani hi rimbewu rin'wana yi nga tsandzeka kumbe yi nge koti ku fikelela ku swi endla.

Xigugu i swakudya swa ndhavuko. Swakudya leswi endliwaka hi timanga, vakokwana wa hina va nga yi dyondzisa. Ku laveka timanga ku endla xigugu timanga to kandzeriwa.

Minkhuvo yo basisa khombo, yi endliwa hi vakokwana va hina lava va nga va kulu. Swi na nkoka swinene ku ri munhu a tiva mikhuva leyiwani yo kota ku basisa khombo eka ndhavuko wa hina.

Vanhu lava va rhurhelaka ematikweni mambe ku va kota ku amukeriwa, i ku tiva mindhavuko na na ririmi ra laha va nga rhurhela kona.

swiambalo swa ndhavuko swi na nkoka swinene, hikuva swi yimela ndhavuko wa wena. Swi tisa ku nyungubyisa eka ndhavuko wa wena na ku komba ku wena u huma ka rixaka rini ra ndhavuko.

Vavasati evuton'wini bya ndyangu xandla lexi va nga xi hoxaka i ku sweka, ku hlantswa, na ku sweka swilo swa ndhavuko, na ku dyondzisa vana matikhomelo lamanene ya vavasati endyangwini. Ku vavasati va ti khomisa ku yini, na nhlonipho.

Ndzi nga ti lulamisela hi ku ambala swiambalo swa vona swa ndhavuko, na ku cinca ka vona ka ndhavuko, na ku amukela swakudya swa vona.

Swipfuno swa ku dyondza hi ndhavuko wa van'wani i ku va i tiva ndhavuko wa vona, i ti tshineta na ku tiyimisela ka ku dyondza hi ndhavuko wa vona. Na ku va na munhu loyi a nga ta ku kombeta wo huma ka rixaka rin'wana ra ndhavuko walowo.

Malembe lama ni ehleketa ku ri ya fanerile ku dyondzisa vana ndlela yo sweka hi loko va ri na va ri na khume. Hikuva va ta kota ku tiva ku ri va ta va se va ri na miehleketo yo vupfa, yo kota ku hambanisa na swilo swa ku tala.

A ndzi ehleketi leswaku vavasati va tshikeleriwa emindyangwini ku tlula vavanuna. Hikuva vavanuna na vona va na mintirho ya vona leyi va yi endlaku emindyangwini. Ku kota na vona vavasati ku na mintirho leyi va yi endlaku leyi vavanuna va nga swi koteki ku yi endla, na vona vavasati ku na mintirho ya vavanuna leyi va tsandzekaka ku yi endla

Ndzi nga vutisa leswaku ri wa hloniphiwa? Ndyangu wa wu hlayisa? Na ku sweka, va n'wi swekela swakudya swa njhani? Swakudya leswi va swi tisaka hi nhlonipho na hi nkarhi. Na swin'wani swa timpahla leswi mintirho ya vavasati va faneleke ku yi endla, va va endlela vavanuna. Na vona vavanuna mintirho ya vona ya tekiwa na? Kumbe ya tekeriwa enhlokweni na endyangwini wa vona?

Ndza pfumela leswaku swi lava vaaki ku ku kurisa n'wana. Hikuva n'wana a nga tshami a ri ndyangwini ntsena, wa famba. Loko a dyohile van'wani vaakatiko va fanele va kota ku n'wi komba ndlela ku ri hi ta aka mindyangu leyi ya kahle ha kuriselana.

I swakudya leswi hi tinyungubyisaka ngopfu hi swona leswi swa ndhavuko.

Loko kutani ndzi va ndzi hundzile laha emisaveni varhandziwa va mina, ndzi nga tsakela ku ri va ya emahlweni na vutomi bya vona hi xihatla hikuva na vona vutomi mina ni ta va ndzi hanyile ndzi gimetile vutomi bya mina hi ku hetiseka. Na vona va fanele va hanya vutomi bya vona va ya emahlweni.

Leswi swikolo swa le madorobeni swi hlanganisaka vana u huma eka mindyangu yo hambana, leswiwani swi kahle. Swi vuyerisa machudeni leswaku va dyondza tin'wani swa vutomi hi ku ya hi mindyangu leyi yo hambanahambana.

Wun'wani wa mumaki loko a hlangana na ku tikeriwa tanihi vaakatiko hi fanele hi seketelana, hi n'wi hi hi n'wi seketelana hi n'wi pfuna ka leswi a tikeriweke ka swona ku hi kurisa rixaka ra ka hina.

I ku ti miyeta na ku vulavula na van'wani ku va khongotela ku komba ku lahlekeriwa na ku twisa ku vava. Na ku va u huma u nga hleketi ngopfu.

Xikongomelo xa ku ya exikolweni xo yimbisa vafana xa ndhavuko i xa kahle, xi komba vununa na ku mufana a kota ku tiyimela. Vantshwa va fanele va endla va ya exikolweni xa ku yimbisa, leswi swi hlayisa na ndhavuko wa hina wa vaTsonga.

Malovolo hayi ku hlayisa kumbe ku xavisiwa ka mutekiwa. Leyiwani i ndhavuko wa hina wu hlanganisa mindyangu leyi yimbirhi, leyi nga ta endla ndyangu wun'wana.

Swihlawuhlawu leswi swi fambisanaka na rixaka ra vaTsonga i ku tinxaka tin'wani a ti amukeli hi ririmi ra ra xitsonga kumbe ku ti nyiketela ku tiva na ku dyondza ririmi ra xitsonga.

Wu vangiwa hi ku ri, wu vangiwa hi ku ri ntsako vanhu va ka va va va nga tshembi ku ri vana a va ta vuya. Vana vo tala ka minkama yo tala a va vuyi swa humelela n'wana a lovela kwale ntshaveni.

Eka eka vukhongeri bya kreste bya vukreste, swi komba leswaku i siku leri hosi ya vakreste Yeso kreste a nga va fela, a nga vele wa hi rona. Se leswi swa tinyungubyisa ku i siku ra hosi ya vona leyi yi nga velekiwa hi rona. Va tsakela siku ra hosi ya vona leyi yi nga velekiwa hi.

Hi xiAfrika loko n'wanuna a ti boha hi vukati eka n'wansati hi ndhavuko ku nga se fika nkarhi wo lovola ku na mali leyi a yi humesaka yi vitaniwa ku ri i lavelani haleni leyi a yi humesaku eka ndyangu wa ka va nsati.

Ka ndhawu leyi mina ndzi humaka ka yona vana a va ha rhandzi ku mbala swilo swa ndhavuko va rhandza ku mbala swilo swa manguva lawa swilo swa ti-fashion swo fambisana na minkarhi leyi swikete swo koma swikipa ku fana na ti-crop top na ti-pumps.

Swikombiso swa matimu swa varhangeri va vavasati eAfrika-Dzonga i vavasati va ku fana na va Winnie Madikizela Mandela loyi a ri murhangeri wa matimba swinene wa xisati etikweni ra Afrika-Dzonga loyi a tekiwe na hi phuresidente wa hina loyi wo rhandziwa misava hinkwayo Nelson Rolihlahla Mandela.

Hi ku vutivi bya mina Vukreste byi nghenisewile eAfrika hi vadyi va hlampfi kumbe lava nhlonge yo basa hikuva maAfrika a ma gandzela mikwembu ya vona.

Loko nsati a feriwe hi nuna ndzi vona nga ku i vutlhari loko a nghenela vukati hikuva vutomi bya ha ya mahlweni na yena a va na ndyangu wa yena a kuma na munhu loyi a nga ta n'wi seketela a hlayisa na vana vakwe.

Ku suka ka vanhu eka ndhawu yin'wani va ya eka ya yin'wani ku vona hi mina ni twa nga ku swa va olovela hikuva ni vona na hi laha ni tshamaka kona ku na vanhu va sukaka eka tindhawu ta le kule kambe va kota ku hanya ku fana na hina va tiva na tirimi na tindzimu na leswi hi hanyisaka xiswona va swi dyondza.

Nkoka nkoka wa mavito ya swivongo eka munhu wo huma eka ndhavuko wo hambana wu na nkoka swinene leswi wu hlamusela ku ri u munhu wa njhani i munhu wo huma kwini na leswi va tshembaka swona na mahanyelo ya vona.

Tanihi mutsonga ndzi vona swi ri na nkoka ku ambala mpahla ya ndhavuko ya van'wani na ku ti dyondzisa hi yona hikuva leswiwani swi komba ku ri munhu i munhu hi vanhu na ku tiva na ku swi ta ku kurisa hi ku vutivi bya vanhu van'wana ku kota ku hanya na vanhu van'wana na ku loko munhu a tshuka a endzele ndhawu ya van'wana swi nga n'wi tikeli swi n'wi olovela ku hanya na vanhu van'wana.

Swi twisisa ndza swi twisisa ku u za u lava ku lahliwa laha kaya kambe mfumo na municipality wa laha madorobeni a wu pfumeli ku va munhu a lahliwa ejaratini.

Ku na lava va fanele va sweka va ka mhani va va va ri hala mapotweni va lunghisa swakudya vavanuna va ta va va ri busy kumbe ku ti nyiketela ka ku dlaya xiharhi xa mbuti na homu na van'wani va ta va kha va endla swa mabyalwa vakokwani va endla mabyalwa ya xintu kumbe ya ndhavuko.

Ndzi ehleketa nga ku loko vanhu va hundzile laha emisaveni va na wona matimba ya ku kucetela swilo leswi humelelaka emisaveni hikuva hi ndhavuko swi vula tani na ndhavuko wa hina wu tshemba ka swona swa ku ri lava va nga rhanga hi vona va tivaka ndlela.

Eka masiku lawa ndzi vona nga ku vavanuna na vavasati eka swivandla swa vurhangeri ku na ku ringana hikuva ka tin'wani tikhampani na swin'wana u kuma ku va ku ri ku rhangela vavasati laha a hi ehleketelela ku ri ku ta rhangela vavanuna.

Timholovo tin'wani leti khale a ti tengiwa ekhorhweni sweswiwani a ta ha tengiwi ekhorhweni ti fane ti lulamisiwa hi nawu nawu kumbe mfumo.

Khale loko n'wanuna a tirha va ka vona a va gangisi a va n'wi lavela n'wansati yena a kha a nga swi tivi hikuva a tirha va rhumela xinepe xa yena va tsala na papila ka n'wansati loyi va n'wi tsakelaka va ka vona ku ri a nga tekana na yena.

xiambalo xiambalo lexi xi endliwaku xi talaku xin'we xa ndhavuko lexi talaka ku ambariwa emukhubyeni i xiambalo xa xibelani xibelani lexi mbalaka hi vavasati xi khavisiwa hi tiwulu xi khavisiwa na hi mihlalu xibelani i xiambalo lexi xi tivekaka swinene emikhubyeni.

Nga n'wi hlamusela leswaku Vukreste i vutomi Vukreste i ntshembo i Xikwembu xa hina Kreste lexi i munhu a faneleke a tshemba ka xona ku ri swa yena swa vutomi swi ta lulama loko a kota a tshuka a hundzile emisaveni.

Ku ku ya engomeni wa nkoka swinene hi hi swi xikhale kambe na sweswiwani mpfuno lowu a wu kumaku engomeni a nga wu kuma hi madokodela va nga n'wi pfuna.

Xiyimbeleri xiyimbeleri lexi mina ndzi xi tsakelaka eka ndhavuko wa Xitsonga i Doctor Thomas Chauke munanga bya yena bya ndzi tsakisa hi ku u yimbelela kumbe u qambha tinghoma tinsimu leti ti ti dyondzisaku hi swa vutomi.

A ndzi ta katsa maswekelo ya guxe hikuva guxe hi swona swakudya leswi mina ni swi tsakelaka swinene.

Ku va lexi ndzawulo yi nga xi endlaku ku va xikolo xi va na ndhavuko wa xona hi ku hambanahambana i ku va va endla ti-program to dyondzisa mindhavuko yo hambanahambana ka swikolo ku vana va ta tiva hi ta ndhavuko wa vona.

Vana va mina va vafana ndzi nga va xavela tinjhovo kambe lava va vanhwanyani ndzi nga va xavela swibelani.

Ina, i ntiyiso swi leswaku tindhawu to tala emadorobeni kumbe mikhukhu leti vanhu va akelaka va tshamaka ka tona a ti na vuhlayiseki vugevenga byi va byi tele byo va byi ri eka xiyimo xa le henhla na tinhlayo ta vanhu ku va dlayiwa na vana ku va yiva ti va titele, va vulavula hi swona eka mahungu.

Leswiwani a swi ni khomi kahle hikuva vanhu hi vanhu van'we yo hambanisiwa hi tindzimi ku hava ku munhu loyi a fanele a tekeriwa hansi hi mhaka ririmi ra yena.

Ka vanghana va mina ndzi kombela mi ta na nyama mi nga ti na swona ntsena hikuva hi ta va hi tele ni lava un'wana na un'wana a kuma nyama ya ku ringanela eka braai hi tshama hi tsaka hinkwenu, ni pfuneni hi ku ta na nyama.

Nkhuvo wo tekana va ndhavuko wa Xitsonga a va mbale miceka vambala na tinjhovo a swi saseke swinene.

Vavanuna va mbala mabaji kambe vavasati na vona va mbala xo kapeka e makatleni va boha na duku emahlweni etinhlokweni ta vona.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku sweka no hlayisa vana.

Sipi ya ndyangu leyi mina ni nga ta yi hundzisela eka vana va mina ni nga siyeriwa yona i ku sweka xigugu leswiwani ni nga mina ni ta swi hundzisela ka vana va mina hikuva leswi swi hlayisa ndhavuko wa hina.

Nkoka wa tinsimu ta kereke i ku hi tshuneta ku hi kota ku tiva xikwembu na ku dzunisa xikwembu.

Ndzi nga va dyondzisa leswaku swakudya swa ndhavuko swi na nkoka ene i swakudya swo nandzika swinene swi na nkoka leswi swi hlayisa ndhavuko wa hina ku ya emahlweni na ku ti tiva ku ri hi huma kwini hi va mani.

Xiyimo xa vugevenga xiyimo xa vugevenga emadorobeni xi le henhla hikwalaho ka ku vanhu va ku tala a va tirhi vanhu va ku tala va pfumala mitirho.

Byalwa bya xintu byi endliwa hi mpunchwana na hi mugayo byi kota ku swekiwa byi vila byi va byalwa.

Swiphiqo leswi swi hlanganaku na vadyondzi va ka lava lava va nga le eswikolweni swe le makaya i ku ku famba nkarhi wo leha ku fika exikolweni ku swikolo swi kumeka kule na la vanhu va tshamaku kona, leswi xikolo va nga ta xi endlaka i ku lulamisa transport-o kumbe xo tleketla vana ku hatla va kota ku fika hikuva famba nkarhi wo leha hi milenge.

Walowo i ntlawa wa kereke leyi mina ni nga ti hlawulela vanhu lava ni dyondza na vona ni nghena na vona kereke, va ni ta kombela ku va kota ku ta laha kaya va ta va ta hi khongerisa va khongerisa mina hikuva mina ndzi xirho le kerekeni ya vona.

Tikeriwa ku tikeriwa loko vanhu va tshamaka emadorobeni va hlanganaka na wona i ku emadorobeni vukhamba byi le henhla swinene.

Ku dya swakudya swa ndhavuko leswi dyiwaka kumbe swi rhandzaka hi Matsonga i guxe, matomani na tihove.

Swi swi na nkoka ku vanhu lavatsongo va dyondzisiwa maswekelo ya swakudya swa ndhavuko hikuva leswi swi ta endla ku ri ndhavuko wa hina wu nga lahleki na vona va ta dyondzisa van'wana lava taku.

Swakudya swa ndhavuko leswi mina ndzi talaka ku swi lulamisela loko ndzi amukela vaendzi i swakudya vuswa na matomani na tihove.

Nqambhi mina leyi ndzi yi rhandzaka i Doctor Thomas Chauke hikuva loyi u dyondzisa hi ta vutomi.

Ndzi nga n'wi hlamusela ku xibelani xi mbala ambariwa loko ku ri na ntlangu u sakamela u cina u sakamela.

Swifuwo swa mina a ndzi ta swi hlayisa hikuva swi ni swi famba na swona ni swi yisa ematini ni le ku dyeni na loko swi vuya etshangeni ni swi hlayela siku na siku.

Emugangeni wa ka hina loko munhu a lava ndhawu yo tshama u fanele a ya a hosini a ya kombela ku tsemeriwa xitandi xo tshama eka xona.

Swiambalo leswi ambalaka hi vavasati hi ndhavuko wa Vatsonga i minceka na swibelani.

Vuhlalu vuhlalu lebyi byi byi vuhlalu bya ti byo lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko na vuhlalu lebyi ambariwaka swa mucato swi hambane hi muhlovo swa ndhavuko tin'anga ta ndhavuko ku tele ngopfu bya ku basa, bya ku ntima na byo tshwuka.